Mopalami ga a nale maitseo a a siameng a laegile sentle go nna le seabe se sentle, ebile fa nako e ntse e tsamaya go nna le batho ba le bantsi. Ga o le motho o ka se itumelele go palama sejanaga sa mopalami yo o e leng gore ga a na maitseo o dula a kgesa batho ga a tlotle le bagolo.

Ponagalo ya ka ke gore dibese tseo di tsayang maeto a maleele go ka dirwang gore di dire sentle, sa pele ke gore di dule gangwe le gape ntse di ya service-ng. Sa bobedi ke gore ga bese e sena go dira nako e rileng e tshwanetse go fetolwa go tlisiwe e nngwe e seng e dire kapa e ntšha.

Truck-a e na leng trailer-a e e khurumeditsweng ke yona e e sireletsegileng go tsamaisa dithoto go tswa mo lefelong le le rileng go ya le le rileng, gonne dithoto di fitlha kwa di tshwanetseng go ya teng ntse di le mo maemong a a siameng di bolokesegile.

Bakgweetsi ba dipalangwa tse di rwalang dithoto ba itemogela tiego, ditshenyegelo tse di kwa godimo, le mathata a thekenoloji fa ba feta mo di toll-gates. Go tokafadiwa ga ditsela le go dirisa thekenoloji ya electronic toll connection go ka fokotsa tiego ditshenyegelo le go ntlafatsa phitlhelelo ya dithoto ka potlako le tshireletso.

Go fokotsa pharakano ya dipalangwa mo diureng tse di rileng go ka tokafadiwa dipalangwa tsa setšhaba. Go rotloediwa car pulling, le go aga bus lanes kgotsa HOV lanes, gape go ka okediwa ditsela tse dišwa go laola nako ya go tsena mo tirong le go dirisiwa ga thekenoloji go laola le go tsamaisa phitlho ya dipalangwa ka botswerere.

Ke kile ka palama sefofane mo leetong le le leele le le neng le tsaya diura di ka nnang lesome. Ke itemogetse go tlhobaela ka ntlha ya boleele jwa leeto, ke leka go robala mo setulong se se senang boiketlo le go lebelela difilimi go itapolosa. Dijo tsa sefofane di ne di le teng le fa di sa kgatle go le kalo, leeto le ne le lapisa fela le ne le le monate ka gonne ke ne ke bona mafelo a mantle mo godimo.

Go tsamaya ka bese go ka tokafadiwa ka go nna le dibese tse di phepa tse di nang le boiketlo le tshireletso, gape tsamao e tshwanetse go ikanyega ka nako e e tlhomilweng. Go oketsa boitumelo go ka tsenngwa difilimi, mmino kgotsa Wi-Fi mo beseng, go ruta batsamaisi botho le thuso e ntle go ka dira gore bapalami ba ikutlwe ba amogetswe.

Dirori tse di rwalang dithoto tse di tsamayang sekgala se se leele di thusa go fitlhelela mafelo a a kgakala le ditsela tse di kotsi. Go oketsa lebelo la le go fokotsa ditshenyegelo tsa tsamaiso, dikgwetlho di akaretsa bokgoni jo bo lekanyeditsweng jwa go rwala dithoto tse dikgolo le tlhokego ya ditshenyegelo tsa tlhokomelo le basebetsi. Mo marekisetsong a lefatshe lotlhe dirori tseno di botlhokwa mo last mile delivery, di thusa go tsenya dithoto mo mmarakeng ka potlako le ka tshwanelo.

Batho ba ba sa tswang go ithuta go kgweetsa ba lebana le dikgwetlho tse di tlwaelegileng jaaka go laola koloi sentle, go tshwenngwa ke kgatelelo, go tlhoka kitso ya melao ya tsela, go fetelela lebelo, le go tshwenngwa ke maemo a thata mo tseleng. Dikgwetlho tseno di ka fokodiwa ka thuto e e maleba, boitekanelo jwa mogopolo, le maitemogelo a go kgweetsa ka botlalo.